Ndi vhona zwo fanela nga u ri vhunzhi ha vhaaluwa a vha tsha kona u dzi shuma, u wana vhunzhi havho vha tshi to u kona u tshila nga tshelede ine ya ine vha vha vha kho u i wana kha muvhuso. Vha sa tsha kona u ri vha ye mishumoni nga u ri vho no aluwa, vha vho balelwa na u tshimbila. Zwino ndi vhona zwo fanela u ri vha wane luhafulelo kha mabisi na mashophoni. Zwi vha thuse u ri na vhone vha kone u tshila nga masheleni a ne vha a wana kha muvhuso na zwa u ri tshiṅwe tshifhinga u wana vhaaluwa hu vhone vhane vha kho u ṱhogomela vhana mahayani, vhaḓuhulu vhavho. Zwino vha sala vha tshi kho u balelwa u ri vha kone u dzi tshidza na vhone vhaṋe, zwino luhafulelo lu ḓo vha ḽu kho u vha thusa vhaaluwa nga nḓila nnzhi.

Nṋe ndo no vhuya nda dzhiya lwendo ndi tshi khou ya hafhanoni Joburg, hune ha vha na muziamu. Ro vha ri kho u ya henefho ri tshi kho u ya u guda nga ḓivhazwakale ya Afrika Tshipembe u ri yo thoma gai i tshi kho u ya gai, ri tshi kho u vhona na zwithu zwo fhambananaho. Zwine zwa wanala hafhanoni Afrika Tshipembe shangoni ḽashu, ro guda zwinzhisa nga shango ḽashu. Zwithu zwe ra ri sa zwiḓivhi zwi dzi nga na musi vhathu vha tshi kho u ḓa vha tshi bva mashangoni a kule, vha vha tshi kho u ḓa vha kho ḓo guda nga shango ḽashu. Vha khou ṱoḓa u ḓivha ḓivhazwakale zwashu, zwino ndi vhona u ri dzinyendo dza u tshimbila u tshi kho u endela maḓirobo dziḓorobo, zwi zwi a thusa nga maanḓa u ri u ḓivhe ḓivhazwakale dza shango ḽau kana ḽa henefho fhethu zwi dzi nga musi u tshi kho vhona heyo vho maḓi ḽa vha billion vha tshi dzula hone nazwo ndi zwa ndeme.

Ndi vhona uri dzikhaedu dzine vha ṱangana nadzo dzi dzi nga u nga zwiendedzi zwine zwa kereke zwi vha zwi siho vhuimoni ha vho ḓo u tshimbila badani, u wana tshiendedzi tshone tshi tshi kho u tshimbila tshi tshi ima kana tshi tshi tshimbila tshi tshi bvisa vhutsi. Hu no u ri zwi dzhia tshifhinga tshikhala tshilapfu u ri vha swike hune vha kho u ya hone. Ende vhunzhi ha vhaaluwa vha kone u dzula for tshifhinga tshilapfu nga ngomu ha tshiendedzi, zwino ndi vhona u ri tshitshavha tshi nga thusa vhaaluwa nga u ri vha kone u vha thusa nga zwiendedzi zwavhuḓi u ri vha kone u ya hune vha kho u ya hone. Vha dovhe vha vhuye nga tshifhinga na zwa u ri muvhili wavho u si vhavhe vho dzula tshifhinga tshilapfu nga ngomu ha zwiendedzi. Ngauri u guma muvhili u sa tsha tenda nga u ri marambo avho o no aluwa, a vha tsha to u nga vhaswa vhane vha nga tshimbila dzi awara vho dzula fhethu huthihi.

Ei u gonya ha mbadelo ya zwiendedzi zwi itisa u ri vhunzhi ha vhathu vha si kone u u kona u tshila nga u ri u wana zwino u tshi tea u dzhia tshelede ye ya vha u kho tea u renga zwiḽiwa ngayo. Wa i isa kha zwiendedzi nga u ri u tea u ya mushumoni kana u tea u ya hune wa tea u ya hone duvha linwe na linwe. Hezwo zwithu zwo sala zwi tshi kho u ita uri vhathu nga vhunzhi na ri na nne so ndi muthu ndi balelwe u tshila u ṱanganyisa vhutshilo ngauri muholo a i gonyi, hu gonya dzi mbadelo ya zwiendedzi. Hezwo zwi ita u ri na u tshimbila zwi konḓe tshiṅwe tshifhinga u ḓo dzi wana u tshi kho u humbula u tshimbila nga milenzhe. U tshi sedza hune wa tea u ya hone u nga si swike nga milenzhe, zwino hu vha hu thaidzo, khaedu khulwanesa kha matshelo ashu sa vhathu vhatswu.

Ndo no vhuya nda ri tshiṅwe tshifhinga ndi tshi khou enda nga bisi nda dzi wana bisi ḽi tshi kho u ima vhukati ha bada, ngauri ḽa ḽo tshinyala bisi, hezwo zwithu zwo dzhia ḓuvha ḽoṱhe u ri vha kone u ri wanela ḽiṅwe bisi ḽi ne ḽa ḓo ri isa hune ra kho u tea u ya hone. Hezwo zwithu zwa zwi so ngo mpfara zwavhuḓi, nga hetsho tshifhinga muendedzi wa bisi ene o vha a sa kho u ṱalutshedza vhathu zwithu zwo no pfala. A tshi kho u so ko u fara heḽi a litsha iḽi a tshi kho u so ko u ya hangei na hangei a tshi kho u kaya kaya. Zwino hezwo zwo ita u ri vhathu vha vhe vha ḓi wane vha kho u sinyuwa vha kho u sinyutshela mureili ngauri ene sa mureili u tea u ṱalutshedza vhathu kharali hu si zwithu zwavhuḓi. So ndo wana hezwo zwithu zwi si zwavhuḓi, a zwi ngo nkwama zwavhuḓi nga u ri zwo guma zwi kho u ndzhiela maḓuvha mavhili u ri ndi swike fhethu he nda vha ndi tshi ḓo swika hone nga dzi awara ṱhukhu fhedzi.

Hu na tollgate hafha hune tsini na hune nda dzula hone, yone ndi ndi fifty rannda u fhira. Nṋe ndi vhona i tshi ḓura nga maanḓa mara ndi nga si zwi divhe nga maanḓa nga u ri a thi muthu wa u reila, a thi na goloi mara nga ha kuvhonele kwanga ndi vhona i tshi kho u ḓura nga u ri u tea u fhira yone tshifhinga tshoṱhe musi u tshi khou ya kha ḓorobo khulwane. Zwino u badela heyo tshelede tshifhinga tshoṱhe, i vha i tshelede nnzhi.

Nṋe zwavhuḓi vhuḓi a thi zwi takaleli u ri musi ri tshi bva ri tshi ya u ḓi mvumvusa ri ṱuwe nga thekhisi ngauri thekhisi i tshimbila nga tshifhinga tshayo. U nga wana musi u tshi kho u bva u tea u ri u ṱavhanye u bva nga matsheloni tsheloni u ri u swike hune wa kho u ya hone nga tshifhinga. U dzhene wa ḓo kona u dzi mvumvusa u swikela na zwa uri musi u tshi kho u huma tea u huma nga tshifhinga tsha u ṱavhanya ngauri dzi u ri itela u ri dzithekhisi dzi si fhele nḓilani, u kone u swika hayani. Na zwa u ri thekhisi u tshimbila ngayo a zwi takadzi ngauri u wana wo dzula nga ngomu u tshi kho u kwanyana, i tshi kho u tshimbila zwiṱuku iwe wo dzhaya kana i tshi kho u tshimbila nga luvhilo lwo kalulaho lwo no ofhisa tshifhinga tshinzhi. Zwino ndi vhona u tshimbila nga thekhisi hu tshi kho u ya u di mvumvusa hu si zwithu zwa vhudisa u fhirisa u tshimbila nga tshinamedzi tshau iwe muṋe.

Ndi vhona zwi si zwavhuḓi ngauri musi u tshi kho u reila for tshifhinga tshilapfu u a swika hafho hune wa ḓo neta hone, muvhili wa vha u sa tsha kona. Ndi zwine zwa ita u ri hu vhe na dzi na u na dzi accident dzi badani, dzigoloi dzi gume dzi tshi kho u kwashea, dzi tshi kho u tshaisana. Namusi kha re u tshi kho u reila nṱha ha buroho ḽi na miḓalo, zwi ita u ri goloi i suvhe, ndi hafho hune wa guma goloi i tshi kho u wela nga ngomu maḓini kana i tshi kho u suvha ya rwana na dziṅwe dzigoloi zwine zwa vha zwi si zwavhuḓi. Ndi zwine zwa engedza mabulayo a ne a wanala dzibadani tshifhinga tshinzhi.

Nṋe ndi vhona zwi zwavhuḓi musi vhaaluwa vha tshi ḓo ḓiselwa mishonga vhuponi havho kana tshi ḓo ḓiswa hayani u nga sa kha telemedicine mimedisini. Zwi vha zwi kho u thusa vhaaluwa vhunzhi havho ngauri vhanwe u wana vha sa koni u tshimbila kana vha sa koni u tshimbila tshifhinga tshilapfu kana u dzula tshifhinga tshilapfu nga ngomu ha zwiendedzi musi vha tshi kho u yo phakha mishonga. Zwine zwa causer u ri vhanwe vha aluwa vha vha vha kho u huvhala musi vha dzi badani vha tshi kho u ya haningei u yo phakha mishonga yavho. Zwino hedzi u tshi kho u itea hezwi zwa dzi telemedicine zwi vha zwi kho u fhungudza lwendo kha vhaaluwa zwi kho u fhungudza na u huvhala havho musi vha tshi vha na mishonga yavho vho to u dzula nga ngomu dzinḓuni dzavho vho dzulisea zwavhuḓi ndi vhona zwotea u itiwa nga u to u ralo.